Mina ndzi tsakela ku tlanga na wun'wana. Loko u karhi u tlanga na munhu wun'wani swi endla ku na wehe swi ku nyika influence ku ya a mahlweni i va i karhi u tlanga. Na ku swi ku build-a ku na wena, i i i i i i cheka vuswikoti bya wena. Hikuva loko i karhi i tlanga na van'wanyani, swa ku khutaza swinene. Swi endla ku ri na ntlangu lowu u wu tlangaka wu tsakisa.

Ndzi tsakela mitlangu ya le handle, hikuva mitlangu ya le handle u va na wena n'wini u ti kuma u karhi u vuyeriwa hi ndlela ya ku va u endla vutiolori. Ku tlula mitlangu ya ku va u yo tshama endlwini u lo go ndhawini yin'we. Leyi ya le handle u va u karhi u endla vutiolori, leswi ku vuyiselaka swinene eka rihanyo ra wena ra siku na siku.

I mitlangu yo tanihi ya bolo. Mitlangu yo tanihi ya bolo, i mitlangu leyi ni yi rhandzaka swinene. Ndzi nga tsakela ku ri na mufana wa malembe ya khume a nga tikuma a karhi a tlanga yona. Hikuva bolo i xilo lexi xi ni xi rhandzaka swinene naswona ni na ku pfumela ku loko swi ta ka ku endla vutiolori swi nga n'wi pfuna swinene. Hikuva loko o ze a yi tlanga a ri ka inthanete, na loko o a va na nkarhi wa ku a va na tichomi ta yena or vanghana va yena, a nga ti kuma a karhi a yi endla hi ku va va karhi va ti tlangela hi bolo. Swi n'wi swi n'wi kucetela eka vutiolori bya yena.

I ku ti kuma u nghene emakhobyeni, swi ya hi ku i tlanga i ri kwini. Nkarhi wun'wani i ku ti kuma u nghene emakhobyeni loko u tlanga u ri ku fambeni, i nga chayisiwa hi timovha. Loko u tlanga u ri eku dirayivheni hi nga ti kuma yi chayisa van'wani or-o i chayisiwa. Na loko i ti kuma i tlanga i tshame na vanhu i nga ti kuma manjhe i nga ha va twanga i nga va yingiselanga, i tikuma manjhe i lo damarhelana na foni ya wena i ri wexe. Leswi nga na khombo swinene hikuva i ta ti kuma i nga ha vulavuli na vanhu van'wani, kumbe i nga ha participate or u nga ha teki ndhawu eka swin'wana leswi van'wana va ku va karhi va swi endla.

I mitlangu ya ti-puzzle or mitlangu ya ku pakapaka swilo swo hambanahambana. Ku nga va swinepe a a faneleke ku swi paka, ku nga va tinambara a fanele a swi paka or ku ri mitlangu ya ku va yi nyika dyondzo. Na mitlangu ya metse or mathematics, tinhlayo. I mitlangu leyi nga kahle yi nga va ka kahle ngopfu eka n'wana because yi ta n'wi nyika chance ya ku va a tshama a karhi a hlaya. Loko a karhi a hlaya, swi n'wi pfuna byongo bya yena ku va a tiva swilo swo tanihi metse or-o tinhlayo. Swi ta n'wi pfuna swinene na le xikolweni na development ya byongo bya yena.

Mitlangu leyi ni yi tlangaka ni yi tivaka ya ku spin-a i . Mitlangu leyi ni yi tivaka ya ku gembula i mitlangu yo tanihi ya va Hot Hot Fruits ya le ka Spina Zonke. Laha u fikaka u chela voucher ka Betway kumbe ka Hollywoodbets, i ya ka Spina Zonke, and then i fika u langa game loyi u lavaka ku yi tlanga, ti tele swinene. I nga tlanga i wina, i nga tlanga i luza kambe i va i dyiwa mali i va ku i yi fakile ka voucher. U langa mali u lava ku ta beja ka yona maybe one rand, two rhandi, any amount kumbe mali yin'wana na yin'wana u lavaka ku ta yi beja. Then u spin-a. Ku va ku karhi ku hambanahambana ti-fruits kwalaya. Yi na milawu, yi va yi ku byele ti-instructions ku u ta wina loko swi te tani, i ta luza loko swi ta tani. So hi yona leyi ni tivaka yona.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka i ntlangu wa bolo ya milenge, lowu wu tlangiwaka hi ti-team-i timbirhi. Leyin'wani team-i yi va na khumen'we wa vatlangi na leyin'wani yi va na khumen'we wa vatlangi. Ku va ku ri na referee laha xikarhi, na lava hi va vitanaka referee ya le masayitini, ku nga ti-linesman. Kutani lexi endlekaka team-i leyi nga ta ti kuma yi kore mikutlunya yo hundza team-i leyin'wani, yi tikuma yi wina e ntlangu walowo wa bolo ya milenge. So ku va na van'watipala loyi u nga yena ntsena a pfumeleriwaka ku khoma bolo. Loko lowun'wana o ti kuma a khome bolo erivaleni ra mitlangu a nga ri n'watipala, ku na ku rhefiwa kutani a nyikiwa karata, ra ku n'wi ra ku n'wi komba leswaku a nga tlangangi kahle. So team-i leyi ti kumaku yi korile minkutlunya yo tlula leyin'wani, hi yona yi kotaka ku va yi wina ntlangu.

Ina tinsimu leti va ka ti ri kona ka mitlangu, ti koka rinoko swinene. Ti endlaku vana va va karhi va yingisela. I kuma nkarhi wun'wani ku va karhi va tlanga mitlangu leyi u kuma a karhi a yimbelela risimu relero. So loko swi ta ka timhaka ta ti-speech or ka ku vulavula or ku yimbelela swa wa pfuna swinene. Hikuva loko a karhi a yimbelela hi ndlela yaleyo, part-a ya ya miehleketo ya yena na na na na na na na na milomo na na hinkwaswo, na voice, swi va swi karhi swi ri ku tirheni na swona, so swa n'wi pfuna swa n'wi benefit-a swinene. So swa tsakisa.

Sungula i fanele a va ambale mpahla leyi faneleke ya le mavokweni ya le emilengeni. Kutani a a endla vutiolori before a nghena a tlanga, hikuva loko o nghena a tlanganga endlanga vutiolori a nga tikuma a ya vaviseka, a hluleka ku tlanga ntlangu a wu heta. So xikulukumba i ku rhanga munhu a endla vutiolori a mbala mpahla leyi faneleke, leyi a faneleke a tlanga yona, a mbala na swo tisirhelela swo tanihi ti-cocks or tintangu leti to tlanga hi tona bolo, na leswa ti-shield guide swa ku protect-a milenge ku va a vaviseka.

Ntlangu wa timavuri wu rhandza ku tlanga hi rimbewu ra xinuna. Ni un'wani wa munhu loyi a nga kula a karhi a tlanga swinene timavuri. So dyondzo leti ku nyikaka yona, ti dyondzisa dyondzo ya ku ndlela ya ku humelela i yin'we. Kumbe ndlela ya ku humelela, leyi i yi vonaka yi ri kona, i dlhina i humelela kona. Hikuva na ku i nga heli matimba, hikuva loko hi tlanga hi tlanga hi hlayile. Loko hi tlanga hi hlayile timavuri, eku heteleleni mi kuma na ku yi tlanga leswiya swa ku hi tlanga maybe hi ri ntlhanu, loko karhi hi tlanga mi kuma na ku dlhina ku sale vambirhi, ka lava vambirhi ku dlhina ku humelela wun'we. Se swi hi dyondza ku hi nga lahlela thawula evuton'wini, hi lwa hi za hi tikuma hi fika emakumu.

Eka masiku lamawani ya ha ri na a ya ho va na dyondzo hi ndlela yaleyo. Because e khale loko hi tlanga mitlangu a hi yi tlanga yi karhi yi suka ka mintsheketo, ende mintsheketo yaleyi a yi va yi ri na dyondzo hikuva emahetelelweni yi va yi ri na switandzhaku. So na mitlangu ya kona loko hi yi tlanga, a hi yi tlanga ku ri ku ha swi tiva ku eku heteleleni, hi hi fika hi vona switandzhaku swa kona. Swi nga ta swi ri leswinene, swi nga ta swi ri swo biha. Kambe hi masiku ya namuntlha, mitlangu ya kona swi tale ku va yi tlanga eka inthanete. Loko va karhi va yi tlanga etifonini lero ku fana na loko u lo program-a munhu or-o ku endle munhu. Xi tshamela no vuyisa ti-result tin'we u kuma ku a ku vi na dyondzo leyi va yi kumaka vana.

I Facebook na YouTube hi swona leswi ni tivaka ngopfu swona leswi ndzi tirhisaka ngopfu swona ngopfungopfu YouTube yi kota ku ndzi pfumelela swinene YouTube ku va ni endla timhaka ta ku hlalela ti-live streaming.

I ku ti nyika nkarhi wa ku va i dyondza no endla vulavisisi eka van'wani lava ku nga khale va karhi va tlanga kumbe ku endla timhaka to tani hi mitlangu yaleyo or mphikizano yaleyo na swoho swin'wani i ku va na manyuwali hi kota ku va hi dyondza i ti kumela na tibuku or u download tivhidiyo leti nga kotaka ku nyika vukorhokeri kumbe ti-skills ti ku dyondzisa.

Ina hikuva va kona lava tlangaka va endlaka mali na hi yona so yi nga tikuma yi dqina yi fana na wona ntlangu wa milenge kumbe mitlangu ya ya ya ndhavuko hikuva leswi yi nga mhaka ya inthanete as nkarhi wo karhi wo famba yi nga tikuma yi kurile ku tlula kwalano yi dqila yi fana na mitlangu liya masiku hinkwawo.

Lexi ni nga xi endlaka i ku va ni va nyiketa nkarhi wa ku ni interview va twa sayiti ra mina ra xitori naswona mina ni nga endla ti-live videos ka ti-social media vo tani hi va Facebook na vo TikTok na vo Tweeter ni hlamusela sayite ra mina ra xitori ro kombisa leswaku a ni na nandzu naswona lava nga va ku va va karhi va ni henhla va nga ri na vumbhoni ni nga va pfulela case kumbe nandzu exiphoriseni ku va ku va na vulavisisi naswona ni basisa vito ra mina ni nga tlhela ni yisa mahlweni ni va suwa.

Va fanele va va na ti-restriction kumbe swi pfumeleri na swi na leswo ala ku ri munhu loko a fika a nghena a tirhisa sayiti ra vona kumbe inthanete ya vona ka game yaleyo a kota ku ta swi tiva leswaku swo karhi swa endliwa swo karhi a swi endliwi so va fanele va tiyisisa security ya vona ku lwa na na vugevenga kumbe vatirhisi lava vo ka va nga ri na leswinene emianakanyweni ya vona.

U kuma ti-device swo tani hi tikhomphyuta na hambi wo tikuma ti va tinharhu mune kumbe ntlhanu wa tona u kuma room or ndhawu leyi u nga ti vekaka ka yona kumbe garage kutani u endla leswaku u va na billboard or u tsala phepha ro karhi a khumbini kumbe egate-ini u tivisa no tirhisa ririmi i famba u byela vanhu ku ri u na ndhawu yo tlanga ti-game va nga ta va ta tlanga ti-game naswona loko va tlanga ti-game va tlanga hi mali muni hi game kumbe ku nghena endhawini yeleyo kumbe ku tirhisa game yeleyo loko wo endla hindlela yaleyo i nga kota ku va na mali ya ku tala swinene hikuva vanhu va ta suka va ta va ta tlanga ti-game hi ndlela yaleyo u va u karhi u ti kumela mali.

I ku tikuma u ri na ti-device to hlaya loko u tikuma u ri na tikhompyuta ta ku tala swi nga ku olovela hikuva kwalani i ta va na tikhasimende ta ku va ti hlayile na wena n'wini u ta va u karhi u ti hungasela lexi lavekaka i start up capital i ku va na mali ya ku va yi hlayile ku va i kota ku sungula bindzu rolero loko wo va yi ri na mali then wa swi kota ku loko vanhu va karhi va ta ta tlanga ti-game laha u nga ta va u karhi u va tlangisa kona i va na mali leyi vaka yi karhi yi nghena na wehe hala tlhelo u va u karhi u ti hungasela.

Tipulatifomo to tani hi ti-Facebook loko u karhi u post-a ka Facebook u va na ti-followers to tala ti-like ta ku tala wa swi kota ku endla mali tipulatifomo to tani hi ti-YouTube loko u karhi u endla tivhidiyo u karhi u ti post ka YouTube vanhu va karhi va like-a va karhi va comment ti-views ta ku tala loko vanhu va karhi va languta tivhidiyo ta wena ti-views ta ku tala va i karhi tikuma swi endla leswaku i va na mali hikuva u va na mbuyelo wo karhi wa mali.

U endla content leyi tsakisaka vanhu i ku endla leswi tsakisaka vanhu tiva leswaku vanhu va wena lava ku landzelelaka va nga ti-followers ta wena va tsakisa hi yini kutani u endla leswi swi va tsakisaka loko u karhi u endla hi ndlela yaleyo swi ta ya ku va ta va va ta va tele va tlhela va shera ti-video ta wena leti u ti endlaka kutani u va na ti-followers to tala sweswo swi ta kota leswaku swi ku tisela mali ya ku tala.

Xikulukumba xa masiku lama lexi xi endlaka leswaku vanhu vo tala va phusha mabindzu ya vona hi timhaka ta inthanete a ngheni a swi post-a kutani na le ka Facebook a marketplace ya Facebook a swi post-a leswaku u xavisa swilo swo karhi xin'wana a endla na TikTok TikTok yi na influence ngopfu yi na matimba ngopfu vanhu vo tala va le ka TikTok loko o va a karhi a post-a na le ka TikTok tivhidiyo ta yena a karhi a endla swi ta n'wi pfuna leswaku a va na tikhasimende to tala hikuva TikTok na Facebook i xilo lexi landzeleriwaka swinene ku tlula swilo swa ku tala masiku ya namuntlha a nga post-a na le ka YouTube kambe lexi kulukumba i TikTok na Facebook i ta kota ku kuma ti khasimende van'wani tikhasimende leti nga kula hi ku loko a va xava a va rhumela hi Paxi a tirhisa swo tanihi vo Pep a va rhumela vo Pep or va khoriyela hi ti-courier services.

Vanhu va nga yiveriwa data ya vona ku nga va nga va na nkingha ku ku va na ku scam-iwa kumbe munhu un'wana a tikuma a karhi a tirhisa data ya vona va nga ri ku swi tiveni esayitini van'wani ku nga va timhaka ta ku e timhaka ta wehe ta xihundla va nga kota ku ti kuma va nga kota ku ta ku scammer hi ndlela ya ku voho va heka data ya wena kumbe va heka laptop or foni ya wena va kota ku kuma ti-details ta wena leti u nga ku ti tirhiseni loko a za a kuma vuxokoxoko bya wena va nga kota ku va va ku scam or va ku yivela leswi nga swa wena ka khompyuta nkingha ya koho ngopfu leyi nga kona ka inthanete i timhaka te ta ku vuwena byi va byi nga hlayisekangi kumbe swilo swa wena byi nga va swi nga hlayisekangi hi vanhu vo tanihi vo scammer kumbe vo heka ti-laptop or va heka inthanete ya wena.

Pfumeli hikuva van'wanyani va nga va swigevenga va nga va swigevenga hi ndlela ya ku xa voho ikuva kwalaya ka inthanete mara loko u ya hlangana na yehe hi vumunhu a nga va tsotsi a nga swi kota ku fika maybe a vhiya n'wana or a n'wi teka a ya n'wi ndla nsele so ni nge pfumeli na siku na rin'we a hlangana munhu wo hlangana eka inthanete hikuva a nga n'wi tivi i nge swi tivi swa ku enhlokweni ya munhu yaloye i va a ti yimisele yini or i va a tibyele yini maybe tipulani i ku n'wi khuda or ku ya dlaya n'wana wa mina or swin'wana swo ka swi nga ri hlamuseleki swo biha leswi a nga swi ndlaka so swi na nghozi ngopfu ku hlangana munhu wo va u n'wi kuma ka inthanete.

Tiyisisa security ya yena hi ndlela ya ku a protect kumbe a vhikela inthanete ya yena ku ri na hambi ku nga va na munhu loyi a ringetaka ku ri a nga n'wi sendela meseji kumbe a ringeta ku la ta yiva swa yena a nga koti ku ta n'wi kuma so ni nga phusha ku security ya yena ya inthanete yi hlayiseka na ku vanhu lava a vulavulaka na voho i fanele a swi tiva ku i vanhu va va le kwini vahi naswona a nga pfumeli ku hlangana na munhu njhenjhe hi ku heyi vanhu va nghozi so a make sure a nga pfumeli na ku mehe a ba yena ni va na maybe access or a rhanga a tivisa mina loko u hlangana na swin'wana a nga swi twisisi.

E ka nwananga swi lava i ti dyondzisa ku loko u ri ku tlanga mitlangu i tlanga na mitlangu yin'wana i nga tshami ka ntlangu wun'we nkarhi wun'wani na mitlangu yi pfa i yima hi yona i pfa i languta swin'wana swa vutomi hi ku nghozi ya koho ku na leswi hi swi vitanaka addition kumbe ku nghena hi nhloko ka swilo u kuma ku manjhe swi gcina swi tala enqhondhweni ya wena loko swi tala enhlokweni ya wena swi dlina swi control-a vutomi bya wena vutomi bya miehleketo ya munhu hi leyi nga andza yi fanaku ku endla swilo swa ku tala swa ku va ni loko yi tshame ro endla xilo xin'we nkarhi hinkwawo yi dlina yi vaviseka so ni nga ku tsundzuxa ku tlanga na yin'wani mitlangu nga tlangi ntlangu wun'we hi ku i ta va addicted or i ta nghena hi addition i nga ha koti ku vona swin'wana evuton'wini bya wena miehleketo ya wena yi tshama yi khomile swilo sweswo.

leyi a swa ha talanga yi va kona vutomi bya namuntlha byi cincile ku tale ngopfu xilungu vo tala hi tsutsumele xilungwini ya hanya kona so a swa ha ri kona leswaku hi ta tshama hansi hi tshamela ndzilo swa kala swinene so ko va ku minkarhi ya ma December or makhisimusi loko hi jike kaya vakokwani va swi kota ku tshama nyana na vatukulu va va garingela kambe a swa ha talanga hikuva vutomi bya namuntlha swi cincile khale a ku ri vutomi lebya ku ya hi swi tiva swa ku yi kulela kaya ku yi wa masin'wini ka rimiwa and then ku dyiwa matsavu na mihandzu hinkwayo leyi hi yi kumaku so ka nkarhi wa sweswi swi cincile a swa ha talanga na ku na vakokwani u kuma ku va sale kaya hinkwenu hi le xilungwini na vana so ku cinca ka minkarhi hi swona swi endlaka ku kuma ku a swa ha hi oloveli ku va hi swi endla.

Vusiku bya namuntlha byi cincile loko byi pimanisa na vusiku bya khale sweswi vana ku tlanga ka vona i ku va va khome tifoni va tlanga tifonini ti-game exikolweni kuva sweswiya swa ku cacana cacana loko va karhi va huhwa hi ti-break a va ha ri na wona nkarhi luwa ku va ta tala switarateni va tsutsumatsutsuma namadyambu ku fana na le makaya hi ku khale a swi pfumela ende khale a ku hlayisekile vugevenga a byi kala a byi ri hansi namuntlha loko vana vo huma va tsutsuma exitarateni swa endleka wun'we a nga ha vuyi kaya ku fike tinsulavoya ti fika ti n'wi vhiya ti famba na yena ku tele ngopfu vugevenga so a swa ha olovi ku va vana va tikuma va karhi va tlanga ndhawu yin'we na ku va hi tikuma hi tshame ndhawu yin'we ku karhi ku dyondzisaniwa ku tanihi tinsimu teto va dyondzisaka vatswari kumbe va kokwani hi ku hakanyingi hi va ri emintirhweni tirha ti-night shift kumbe hi tirha na nhlikani vana va va va ri swikolweni so minkarhi yaleyo a ya ha ri kona ya ku hi ta tshama hi orha ndzilo va va na mbhurisano namadyambu na vana na ku va va karhi va ti huwela swi tele leswi nga cinca.

Sweswiwani ku to va swe swa ku tumbelelana swa xitumbelelana na yona hi nga ha yi endla swo ya hi ku jarata ra koho or ndhawu leyi mi va ka miri ku yi kule ku fika kwihi swa koteka na yona ku yi endla so yin'wani ku nga mitlangu ya ku pheta ya ku yimisa vana ka distance loyi a tsutsumaka rhangaka a win a mi winisa swo karhi ku nga va wisa swiwitsi kumbe mazimba i mitlangu yin'wana leyi vana va nga yi tlangaka laha mitlangu yo tanihi ya ku vhumba swilo i va vhumbiwlsa na mitlangu yo tanihi tinhlayo u va nyika tinhlayo loyi a nga ta rhanga a kuma aswer-a kumbe nhlamulo u n'wi winisa xo karhi.